Ezi ndleko azihlali ziboniswa kwixabiso lendlu ofuna ukuyithenga. Zihlala zihlalukile kwaye kufuneka ube nemali eyongezelekileyo ukuzihlawula. Xa indlu ithengwa kufuneka amagama omtsha abhaliswe kwiphephamvume lendlu. Oku kwenziwa ngummeli obhalisiweyo kwaye ufuna imali yomsebenzi wakhe.

Iipropathi zokuhlala zihlala zibiza kancinci xa kuthelekiswa nezo zorhwebo nto leyo ethetha ukuba ungakwazi ukuqala ngotyalomali oluphakathi. Abantu behlala befuna iindawo zokuhlala kungakhathaliseki ukuba uqoqosho lunjani. Ngoko amathuba okuba indlu yakho ibe neziqeshi rhoqo makhulu.

Umzali angakwazi ukuhlawula imali yesikolo okanye eyeyunivesithi esuka nje kwifowuni yakhe engakhange aphume ekhaya. Umzekelo, angasebenzisa iinkonzo ezifana neM-PESA, eWallet, Mobile Banking okanye i-cellphone banking yenye ibhanki yezinye yeebhanki.

Sebenzisa iphepha lewephu elikhuselekileyo. Qiniseka ukuba iwebhusayithi yebhanki iqala ngo-HTTPS kwaye kukho utshaba oluncinci ecaleni kwe-bar yedilesi. Oku kuthetha ukuba indawo ikhuselekile.

Abantu abaninzi ngakumbi abadala basenokungazithembi xa besebenzisa ikhompyutha okanye ifowuni. Bayoyika ukwenza impazamo enokubangela ukuba balahlekelwe ziimali zabo. Bakhona abantu abavayayo ngemiqibe efana noo-phishing scams kunye nokuqhekeza kweeakhawunti. Oku kubenza bacinge ukuba kusemngciphekweni ukwenza izinto zebhanka kwi-intanethi.

Ewe, iinkonzo zemali yasefowunini zithembekile kwaye zikhuselekile. Ezi nkonzo zisebenzisa iindlela zokhuseleko ezifana nenombolo ze-pin, iphasiwedi kunye neenkqubo zokungena ngenqindi ezimbini, two factor authentication. Ukugcina ulwazi lomsebenzi lungangeni ngabantu abangagunyaziswanga.

Ukuba umonakalo wenzeka ngenxa yokungalondolozi impahla yakho njengokungaphumli kakuhle okanye ukungahoyi umonakalo omncinci oqala ukufumana umonakalo omkhulu, i-inshorensi ingayigubungeli.

Ukubhatala ibhili, ikhredi, kunye nezinye iindleko ngexesha kubalulekile kakhulu ekunyuseni amanqaku etyala. Ukulibazisa ukuhlawula kuhlala kuchaphazela amanqaku akho kakubi.

Andisafuni ukuhamba iikhilomitha ezininzi ukuya ebhankini okanye kwenye indawo yokuthumela imali. Ndiyakwazi ukuthumela imali ndisebenzisa ifowuni yam nanini na xa ndifuna, ndikhululekile ekhaya.

Xa umntu ematasa kakhulu emsebenzini ngamanye amaxesha angalibali okanye angangabi nako ukufumana ixesha lokuvula umasingcwabane ngenxa yomthwalo omkhulu womsebenzi.

Ukuba ndiyatyala imali ngoku ixesha elide endinalo liyandinceda ukuba imali yam ikhule kakhulu ngenxa yomdla oqokekelelwayo, compound interest. Oku kuthetha ukuba imali encinci endiyityalayo ngoku inokukhula ibe yimali enkulu kwixa elizayo.

Ndifumane uxwebhu oluqinisekisa idilesi yam oku ingaba yile ngxelo yombane, amanzi, iigesi, ugesi okanye i-invoice yefowuni ephuma egameni lam kwaye ibe nemeko yamanqaku esiqinisekiso esidala ngaphantsi kweminyaka emithathu. Kubalulekile ukuba uxwebhu luqulathe igama lam elipheleleyo kunye nedilesi endihlala kuyo ukuze ibhanki ifumane ubungqina bokuba ndihlala kule dilesi.

Kuqinisekiswa ukuba isicelo sinesisi gqibo esichanekileyo sigcwalisiwe ngokupheleleyo kwaye sityikityiwe. Kufuneka kube nezincwadi okanye uxwebhu oluxhasa isicelo ezifana nengxelo yonyango, i-receipts kunye nezinye iincwadi ezibonisa intlawulo okanye umonakalo owenzekileyo.